Fa dikabelo tsa UIF di sa duelwa ka nako, motho o ka nna mo gae a se na letseno sebaka, mme seno se ka dira matlhotlhapelo ka gonne o ka tlhoka dijo, o ka tlhoka bodulo, le ba lelapa la gago ba ka sokola.

Re ka dira seno ka go kopa letseno la madi a UIF ka bonako.

Se a tshwanetseng go se sa ntlha ke gore mobile banking wa gagwe ke wa gagwe o le nosi, a se ke a fa batho kgotsa motho yo mongwe PIN-e ya gagwe.

Kadimo ya madi a mannye e ka nna bothata ga gongwe madi a ka feletsa a sa lekane kgwebo e o batlang go e simolola, o ka felela mo tseleng ka ntlha ya go adima madi a mannye jalo, o sa letlelelwe go adima a mantsinyana. Molemo wa teng ke gore e ka go thusa go simolola kgwebo e nnyane mme wa feleletsa o na le kgwebo le tona.

Ba ka tlogela tiro ena ga molao ka etsa phetogo ka gonne ba tla tshaba gore ba tla feleletsa ba isitswe kwa kgolegelong.

Dikabelo tsa UIF di thusa thata ka gonne ga o lemoga ye go se na letseno ga o kry-a one madi a UIF thusa mo lapeng ka go reka dijo, go patela dikolo tsa bana jalo le jalo.

Molemo ke gore o kry-a madi ka bonako, mme diphatsa tsa teng ke gore go ka feletsa go nnile le bothata ba mme madi a gago a nyelela, wa se ke wa itse gore a ile kae.

Seelo sa morokotso ke tuelo e okeditsweng mo sekolong sa gago.

UIF e thusa batho tota-tota thata ka gonne ga re itse gore o ka senyegelwa ke tiro leng. UIF fa o sa tlhole o dira e a go namola ka go go naya letseno kgwedi le kgwedi o sa ntse o batlana le tiro golo gongwe.

Nako nngwe batho ba be ba se na kitso ya gore ba simolole kae fa ba batla go kopa meputso ya malwetse.

Ga dinomoro tsa mogala di ka tlogela go tshwana le tsa motho o mongwe kgotsa molaetsa wa gago wa banka o ya ko mogaleng wa motho o mongwe.

Go boloka madi ka setlhopha go molemo thata ka gonne madi a teng a nna mantsi ka gonne le a bo le le bantsi, ga o le nosi ga a nne mantsi thata.

Nka mo bolelela gore a seke a be a lebala PIN-e ya gagwe.

Dikoloi tse di dirisitsweng bontsi ba batho bo dumela fa e sa tlhole di le dikoloi tse di siameng, e le dikorokoro. Mme seno se ka tilwa ka gore ga motho a batla go reka koloi e dirisitsweng, a tle le mobaakanyi wa dikoloi e le mechanic a mmolelele fa koloi e ka tswa di siame kgotsa nnyaa.

Nka mmolelela ka madi a a leng teng le a tla nnang teng ka morago ga gore a goge madi mo akhaontong ya gagwe. A itse gore go na le phapang magareng ga madi a o nang le ona le madi a a tla nnang teng morago ga go goga madi mo bankeng.

Nnyaa tse dinnye ga se se se mosola sa gagwe sekoloto. Nka mo bolelela kgotsa go mo fa maele a gore a tseye sekoloto se segolwane.

Ke bona go le botlhokwa go duelela madi a balloon-i ka gonne ga o simolola go reka koloi ka mangwe o fitlhele o se na one madi otlhe, jaanong o ka boloka o ntse o patela koloi gore e re ga o fetsa go duela koloi e be le gone o ka duelang madi a balloon.

O ka kopa meputso ya UIF morago ga go felelwa ke tiro kgotsa gone go leboga tiro kwa tirong ya gago, mme gongwe kgwedi kgotsa kgwedi tse pedi morago ga go nna mo gae o sa tlhole o dira.